Kukho iintsimbi ezimhlophe, zona zithetha ukuba oomama abo baze ngomxholo zimhlophe zibonisa uxolo. Kube khona iintsimbi ezibhlowu ngombala, zona zibonisa ukuba okanye intsingiselo yabo intsingiselo yazo imele ubuXhosa ichaza ukuba aba bantu ngamaXhosa kwaba bantu.

Sahluke ngokuba indlela abafundisa ngayo ayifani nendlela abafundisa ngayo edolophini, edolophini into benze imizekelo kodwa ezilalini akufani.

Ikhankatha kufuneka ligade umkhwetha ngalo lonke ixesha nantoni na efunekayo okanye efunwa ngumkhwetha kuqalwa kwikhankatha, li-responsible for umkhwetha.

Okokuqala, uhlamba izandla ubilise amanzi athi xa ebila ugalele ityiwa, ugalele umilimili, ufake ithanga lakho umane uzamisa ide idibane ibe yinto eyi-one uyivale uyicike umane uwuzamisa ngexesha nje lemizuzu ide ivuthwe.

Kubalulekile ukuba sifundise abaza emva kwethu nabancinci ulwimi lwethu bakwazi ulithetha ukuze nabo bafundise abo baze emva kwabo ukuze lugcineke lulondolozeke, libe khona nasezimyuziyam nasezilayibrari iincwadi esibhalwe ngesiXhosa.

Umngqusho ziimbotyi ezidibene neenkobe eziphekwayo zithi zithambe zidityaniswe zityiwe zombini.

Ngokwesiko lakwaXhosa okanye ngesiNtu abantu abangoomama bona funeka bagqume iingalo, bagqume nazo zonke ezinye iindawo ezingafanelekanga zivele bafake nentsimbi yalapha emqaleni abe nalo nebhayi langaphezulu. Kodwa oosisi okanye ulutsha bona ngenxa yamaxesha angoku angasafaniyo bangachaphazelwa ke ngamaxesha wangoku xa benxibe isiNtu.

Olunye ulwimi endiluthandayo sisiSotho, kungoba ndingathanda ulufunda ndingathanda ukulithetha ndilazi.

Andicingi ukuba ubuKrestu nesiNtu siyadibana ngokuba zombini ezi nkolo ndingathi zienkhayireja izinto ezikhabanayo ngokwendlela ezifundiswa ngayo zona.

Andicingi uba luluncedo ngokuba uyawufika lemitshato yangoku ingalasti nexesha elide kodwa imitshato yamandulo yona ngohlobo ekwakusenziwa ngalo abantu babetshata bahlale bobabini bade bohlulwe kukufa, kodwa amaxesha esiphila kuwo ngoku, nale ndlela yomtshato ilungiselelweyo abantu abalasti nditsho nenyanga.

Xa kunokwenzeka oku kum ndingaziva kabuhlungu kakhulu futhi ndingenza iinzame zokuba abasekhaya bazi ukuba ndiphi benze iinzame zoyokundilanda.

Umahluko phakathi kokuhlala elokishini nokudlala edolophini, xa uhlala elokishini kukhona okanye kunzima ukufikelela kwiinkonzo zikarhulumente kodwa xa uhlala edolophini uyawufika yonke into ilula yonke into ikufutshane.